Kungithinta khulu njengomkhweli webhesi, ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi, ngombana njengomfundi, asikghoni ukuthi sizithengele wethu amathikithi wembhesi, kufanele siyokubawa kubabelethi. Kanti naye umbelethi kumele athenge lakhe ibhesi, ithikithi lebhesi. Sekufana nokobana basebenzela amathikithi, ingasibonyana basebenzela ukuthi bakghone ukuziphilisa.

Ngombonwami ngicabanga bonyana intengo yamathikithi wokukhweli ibhesi ayehliswa, nakwehliswa intengo yeembaseli, ngombana ukulungisa iimbhesi ezimotjhekileko kuyadura, begodu nokubhadela abatjhayeli beembhesi.

Kubalimaza khulu abakhweli abasebenza emakhwitjhini, ngombana amakhuwabo, asuke angazwisisi bonyana iimbhesi zikhwele, nabo basuke bangabakhuphuleli imali yomrholo. Yeke abasebenzi abasebenza ngemakhwitjhini bagcina sebasebenzela ibhesi, ithikithi lebhesi, kunokuthi basebenzele ukondla amakhaya wabo nabentwana babo.

Ngibona bonyana abaphathi beembhesi, kufanele babize boke abakhweli beembhesi zabo, babahlathululele bonyana kubayini bafuna ukukhuphula intengo yamathikithi, begodu babatjele ngaphambi kwesikhathi, babanikeze neencwadi bona banikele amakhuwabo, nofana babanikele emisebenzini bonyana amabhesi ayakhuphuka, babanikele isikhathi kukhulunyiswane.

Ngicabanga bonyana ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela kwebhesi, kufanele kuqalwe bonyana amafutha nofana ipetroli ibiza malini. Bekuqalwe bonyana ukulungisa ibhesi emotjhekile nofana ukuyisa ku-service, ukuthi iyokuqalwa bonyana ayinamraro na, kubiza malini. Kanye nokuthi abasebenzi beembhesi babhadelwa malini, ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yokukhwela kwebhesi.

Iye, ngicabanga bonyana urhulumende angenelele, lokha iinkhamphani ezikhweza abantu bekuhlaleni amabhesi, nazikhuphulako, ngombana abantu abakhwela iimbhesi abasebenza emakhitjhini abarholi imali eyaneleko, bonyana bangakghona ukuthenga ithikithi leembhesi, babuye bazokutlhogomela imindeni yabo.

Iye, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi, bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini, ngombana bazokuqala bonyana kukuphi okubiza khulu phakathi kokuthi batjhayele iinkoloyi zabo, bazithelele iimpetroli nofana bakhwele ibhesi nofana iteksi ukuya emsebenzini wabo.

Ngicabanga bonyana ngesinye isikhathi iinkampani zikhutjhulwa, zikhuphula intengo yokukhwela kwebhesi, ngombana haye kubujamo, kodwana ngesinye isikhathi zidlelezela abakhweli. Angekhe wakhuphula intengo yokukhwela kwebhesi kathathu ngomnyaka.

Ngicabanga bonyana abantu abadosa emhlweni, abacatjangelwa nakukhutjhulwa intengo yabakhweli, ngombana iinkampanezi azikhulumi nabakhweli bazo ngaphambi kokukhutjhulwa intengwezi, begodu ngibona ngamaphesende abakhuphula ngawo intengo lezi bonyana akhenge kukhulunywe nabakhweli, begodu nabantu abadose emhlweni abakacatjangelwa.

Awa, angikuboni, kukhambisana kuhle nobujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye mbono omuhle khulu loyo, ngombana imali yepentjheni yincani, begodu kufanele kuthengwe nangayo ukudla kwangendlini. Yeke abantu abarhola ipentjheni abaphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi.

Ngicabanga bonyana iinkampanezi nazingehlisela abogogo nabobamkhulu, intengo yokukhwela ibhesi, ngamanani angamaphesente amatjhumi amahlanu, lokho kungabasiza khulu, begodu bangakuthabele khulu lokho.

Awa, akukafaneli bonyana kuqalwe bona bahlala kiziphi iindawo, ngombana umuntu nasele arhola ipentjheni, kutjho bona akasakwazi ukuthi angaya emsebenzini.

Abarhola umndende, kubasiza ngokuthi, kungabasiza ngokuthi, bazokwazi ukonga imali, bakwazi ukutlhogomela imindeni yabo.

Abogogo nabobamkhulu, kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo samaphesente amatjhumi amahlanu, entengweni yokukhwela ibhesi.

Ngicabanga bonyana iinkampani zeembesi, azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana kukhekwabiwa iimbhesi ezitjhako. Unobangela wokobana iimbhesi bezinomraro azikhange zisiwe ku-service.

Iye, zona iimbesi zikhamba ngefanelo, kizozoke iindawo ezinabakhweli bazo.

Ngicabanga bonyana iimbesi zibafikisa ngesikhathi emsebenzini abakhweli bazo, ngombana zinesikhathi ezikhamba ngaso. Laphokhunye zikhamba ekuseni ngo-three, ezinye zikhamba nge-iri lesithandathu, ezinye zikhamba nange-iri lesihlanu ekuseni.

Iye abantu abafani, kodwana ngobunengi babo, babaphatha kuhle abakhweli babo.

Iye, iimbhesi ezithutha abakhweli ebasuka emaloktjhini, ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo begodu zanele.

Awa lokho akusebenzi, ngombana iimbhesi zisuka ngeendawo ngokwahlukahluka kwazo.

Iimbhesi kufuze zibe nendlela yazo lapho kukhamba khona zona zodwa, ukuze bazokwazi ukutjhiyedelana endleleni, nabaphekelela abakhweli bazo emberegweni.

Iye, indlela ekhamba iimbesi iyaba nemigodigodi, ngombana iimbhesi zinesindo

Ngicabanga bonyana indlela ekhamba iimbesi iyaba nemigodigodi, njengaleyo ekhamba amathraga, ngombana iimbhesi zinesisindo.

Ukuhlukumeza ngokukhamba ngebhesi ngamalanga kuvuka ekuseni khulu begodu ukukhamba ngebhesi kuyadinisa ngombana ibhesi iyatjhisa.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri. Kukobana lokha nanikhamba endleleni enganasikontiri niyakhahlukumezeka ngebhesini.

Kwenzela kusiza ngokuthi amabhesi akwazi bona ajama kuphi begodu angajami nanyana kukuphi njengezinye iinthuthi.

Ngibawa umtjhayeli bonyana ajame lapha emagaraji bonyana ngikwazi ukuzikhulula nofana ajame lapha kunamahlathi khona.

Unobangela wokobana ibhesi imali yebhesi ikhuphuke kukobana ipetroli amafutha amafutha webhesi ayadura begodu nokubhadela abatjhayeli kuyabiza.

Eenkoloyini ezizijameleko private cars kuthulile begodu uyakghona nokuzicabangela okunye kobana iinkoloyi ezizijameleko zisuka zikuthatha la uhlala khona bezikubeke la uya khona. Kodwana iinkoloyi zomphakathi kufanele uyozijamela ndawana bona zikuthathe begodu ngaphakathi abantu bayarasa awukutholi ukuthula.

Awathinta kumbi ngombana lokha nasikhambako kufanele sithele iintengo intengo yeembaseli begodu ibiza khulu.

Kuyabalimaza lokho abatjhayeli ngombana basuke babeke imali bona bazokugcwalisa iinkoloyi zabo. Kanti imali leyo abayibekileko angeze beyabagcwalisa emalini angekhe yagcwalisa amafutha wekoloyi ukuze bakwazi ukukhamba ngayo inyanga yoke nofana iveke yoke.

Kulungile ngombana lokha abatjhayeli nabathenga nabathenga intengo yeembaseli bayatekswa begodu imali leyo ngiyo ekufuze bona urhulumende alawule ngayo nofana abhadele ngayo ukuze abatjhayeli bangasebenzisi imali enengi.

Iye, ngombana iinkoloyi ezincani azidli intengo yeembaseli enengi. Kanti iinkoloyi ezikulu zisebenzisa intengo yeembaseli ezinengi.

Ikoloyi kufanele isevisiwe qobe yinyanga begodu ikoloyi mele kuthelwe intengo yeembaseli qobe yinyanga nofana qobe yiveke begodu lokho kwenza bona ukhiphe imali enengi ngesikhwameni sakho.

Abantu bonga ipetroli ngokuthi bangakhambi amabanga amade ngeenthuthi zabo kodwana basebenzise iinthuthi zomphakathi.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla nokhunye ngombana lokha nakuthathwa ukudla nokhunye kusetjenziswa amathraga begodu amathraga asebenzisa ipetroli. Yeke ukukhuphuka kwepetroli kuzokwenza bonyana ukuthutha ukudla kubize khulu ngombana ipetroli iyabiza.

Nangabe banazo nofana bayakghona emakhabo bangaya eenkolweni ngeenkoloyi ezizijameleko.

Iye, kufanele bakhuthazwe ngombana lokha kuneenkoloyi kuneenkoloyi zomphakathi endleleni akubi neenkoloyi ezinengi.

Amalanga la ngibona kwangathi kuyafana ngombana ipetroli iyabiza kanye negezi nayo ibiza khulu.

Intengo yepetroli ibaphatha kumbi abatjhayeli beteksi ngombana lokha intengo yepetroli nayikhuphukako. Abatjhayeli beteksi bakhuphula bakhuphula imali yokukhwela iteksi begodu lokho kwenza bonyana bakhuphule imali yeteksi bangakhulumi nabakhweli babo.

Loyo mkhumbulo omumbi ngombana nakungajanyiswa iinkoloyi. Abantu abanye bangaphelelwa mberego nofana msebenzi begodu akukakateleleki bonyana umuntu akhambe ngesithuthi somphakathi.

Intengo yepetroli ayikahluki emadorobheni nemakhaya ngombana iyafana koke.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi, kuthinta umkhweli kumbi, ngombana lokha intengo yamathikithi nayikhutjhulwako, lapha sisebenza khona asikhutjhulelwa.

Ngombana lokha intengo nayehliswako, kutjhobona abatjhayeli beembhesi, nofana abasebenzi beenkampani zeembhesi, bazokwehliselwa umrholo wabo.

Kubalimaza khulu lokho, ngombana lokha intengo nayikhuphukako, abamakhuwa wabo akabakhuphuleli, begodu imali yangemakhwitjhini yincani khulu. Ekugcineni bagcina sebasebenzela ibhesi, kunokobana basebenzele ukondla imindeni yabo.

Ikambiso yokuthi amathikithi wokukhwela kwamathikithi weembhesi, ngicabanga bonyana abaphathi bamakampani weembhesi, kufanele bakhiphe isaziso eenyangeni ezine, ngaphambi kobana intengo ikhutjhulwe. Ukuthi abakhweli beembhesi bakwazi ukwenza ibhajedi yamathikithi weembhesi, begodu abanye bakwazi ukunikela isaziso leso kubaqatjhi babo.

Ngicabanga bonyana kufanele kuqalwe, bonyana abantu abakhwela iimbhesi ngobunengi babo basebenza kuphi, begodu barhola imali engangani, ngaphambi kobana intengo yokukhwela kwebhesi ikhutjhulwe.

Iinkampani zeembhesi zikhipha intengo eziphakeme khulu, ngokungakafaneli kubakhweli. Isizathu sokobana sokuvikela abathengi, ukuqinisekisa ukufinyelela kwezokuthutha, ukulawulwa ukuphalisana okungakafanele.

Iye, ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi, bona basebenzise iinthuthi zomphakathi, ngombana bazabe bakhwela iimbhesi, ngombana babalekela ukukhuphuka kwepetroli, nokubiza kwepetroli.

Ngicabanga bonyana, ukukhutjhulwa kwentengo, yokukhwela ibhesi ikhutjhulwa, ngombana iinkampani zidlelezela abakhweli.

Ngicabanga bonyana, abantu abadosa emhlweni abacatjangelwa, lokha nawukhutjhulwa intengo yabakhweli, ngombana angeze wakhuphula iintengo qobe yinyanga.

Awa, angiboni kukhambisana nobujamo obuhle bomnotho phakathi okibo.

Iye, kumbono omuhle, bonyana abantu abarhola ipentjheni, baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi,

Kufanele abogogo, nabomkhulu, abarhola ipentjheni, baphungulelwe intengo yokukhwela ibhesi, ngamaphesende amatjhumamabili.

Abogogo, nabobamkhulu, abakhweli ibhesi ngaphambi kokwehliselwa intengo, akukafaneli bonyana baqalwe bonyana basuka kiziphi iindawo, kodwana kufanele kuqalwe bonyana intengo leyo, iyarholwa kwamambala na.

Lokho kungabakongela imali, begodu kungabasiza ngokobana, ngekhe basakhipha imali enengi lokha nabakhweli ibhesi, begodu ngombana imalabo yincani.

Kungaba kuhle nabangafumana isaphulelo, samaphesente amatjhumamabili.

Angicabangi bonyana zibatjheja ngokwaneleko, ngombana bakhuphula iintengo zokukhwela kwamathikithi, ngendlela yokuthi ababacabangeli.

Iye, zona zikhamba ngefanelo kizozoke iindawo, begodu zifika neendaweni ezikude.

Iye, nokho zona zibafikisa ngesikhathi abakhweli bazo, ngombana, i-iri elinye nelinye kunembhesi yakhona.

Iye, babaphatha kuhle abakhweli babo, ngombana kunamanye amalanga, ubabone bakhulumisana, bahluleka nabakhweli babo.

Iye, zanele begodu zisebenza ngokufaneleko.

Iye, kuyasebenza, ngombana lokho kwenza bona iimbhesi, zingajami noma kukuphi, kodwana zijame eentobhini zakhona.

Iimbhesi kufanele zibenendlela zayo, ngombana kufanele kwaziwe bonyana zijama kuphi, begodu zisuka skhathi bani, begodu nabantu kufanele babenendawo lapha bajama khona bazilindele khona.